Ukufuya iigusha akululanga kwaphela, mntakwethu. Iinkunzi zinokuthathelwa zizifo ezahlukeneyo ezifana nezinye izilwanyana njengamasongo kunye nokuphuma kwamabele, nto leyo edinga uba iigusha zifumane iveksini rhoqo ukulawula laa masongo kunye nezimpawu zokugula nto leyo edinga imali kunye nexesha.

Into eyenza kube lula ukutyala amatapile ngumhlaba othambileyo kwaye ngumhlaba ophuma amanzi kakuhle. Kuye kub enzima ke ukutyala amatapile kumhlaba ogcwele amatye kwaye nezixhobo ozisebenzisayo ezifana neefolokhwe zibalulekile xa utyalayo amatapile.

Intle le, yintwentle le yoba sizityalele ujongilanga. Kaloku thina apha eMzantsi Afrika sixhomekeke kwamanye amazwe ukuba asixhase ngeoyile. Ngoku ke xa sizityalela ujongilanga xhomekeka kwamanye amazwe uba asixhase ngeoyile ngoba sizobe sineoyile yethu apha esiyenzayo kwaye nemali ayazusebenziseka ukuya kumazwe angaphesheya.

Urhulumente angancedisa ngokunika amafama amancinci kunye noluntu lwasezilalini imalimboleko enenzala phantsi okanye inkxasomali zokuphuhlisa izilimo. Kungenziwa inkqubo zokukhuthaza amafama abatsha ukuze babenothuba lokuphuhlisa ezabo ifama.

Umalusi funeka ajonge ukungabi namandla wokutya, ukuphakama kobushushu bomzimba, ukudumba kwentloko, ukudumba kwelwimi, ukudumba kweempumlo.

Abakuthi bayazama ukunceda abangathathi ntweni, bayazenza iigadi nokuthuthukisa iindawo abahlala kuzo.

Ukuxhasa abalimi abasakhulayo akuthethi nje ukuphucula ubomi babo bodwa kodwa kubangela ukunyuka kwemveliso yezolimo, ukwanda kwengeniso ye-GDP, ukudalwa kwamathuba emisebenzi nokuphucula kokhuseleko lokutya. Xa ulimo luqhubekeka nokuxhaswa ngendlela efanelekileyo lunokuba ngoyena mqhubi uphambili ophuhlisa uqoqosho lwesizwe.

Ndingazithiya igama elithi nkunzi ngoba lelona gama linamandla elifanelekileyo nelinembali.

Ndingakhetha imvula. Izityalo ezininzi ziyathanda ukufumana amanzi angaphezulu kunalawo ziwafumanayo.

Ewe, ndiyavuma. Izityalo ezininzi ziyancipha ngenxa yobushushu belanga. Ilanga liyazitshisa izityalo.

Intombi yam iyazithanda ezolimo. Andingethandi ukubona intombi yam isenza into engayithandiyo. Ndiza kucela ke sihloniphe isigqibo sakhe sibone uba le nto ayikhethileyo izawumsa phi.

Zinintsi kakhulu kodwa ke endizaziyo, ngamabele, ibhatata, umbona, imifino, amaqunube nezinye ke ezikhoyo.

Ndingasebenzisa iiglavu eziqhelekileyo ukuba andinazo ezokhuseleko, ndinganxiba neempahla ezinde ukuze ndingatyiwa zizinto ezinobungozi. Ndingacela uncedo kubantu abangathi ukuba namandla ukuze ndiphakamise izinto ezinzima, ndingajonga apho ndihamba khona ukuze ndinganzakali ndiwe ndityibilike.

Izinto ezenza kube lula ukutyala itswele luhlobo lomhlaba. Itswele likhula kakuhle kumhlaba othambileyo one-drainage elungileyo. Eyesibini, ukufumana ukukhanya kwelanga. Itswele lidinga ukukhanya kwelanga. Eyesithathu, ukunkcenkceshela ngamandla afanelekileyo. Eyesine, ukusebenzisa umgquba okanye ifethilayiza. Izinto ezenza kube nzima ukutyala itswele umhlaba onesanti okanye umhlaba onzima, ukunkcenkceshela kakhulu okanye kancinci, ukungalawuli ukhula kunye izinambuzane okanye izifo.

Ukufunda ngezityalo zasendle ezityalwayo kungabanceda kakhulu abantu basezilalini ngoba loo nto kutsho ukuthi abazuthenga ezivenkileni imifino bazobe besazi uba kutyalwa kanjani kwaye besazi nokuba izityalo ziphuma kakuhle njani and kutyalwa kanjani ukuze izityalo ziphume zintle.

Izinto ezenza kube lula ukutyala isipinitshi ngumhlaba othambileyo kwaye umhlaba oncibileyo nezondlo, ukunkcenkceshela ngendlela efanelekileyo, imozulu epholileyo kunye ukukhula ngokukhawuleza. Izinto ezenza kube nzima ukutyala isipinatshi ubushushu obugqithileyo, ukunkcenkceshela gwenxa, umhlaba ongena zondlo. Ukuba umhlaba awunazo izondlo ezaneleyo amagqabi espinatshi akhula kancinci kwaye angabi luhlaza kakhulu.

Ulwazi nobulumko besiNtu kungandinceda ezintweni ezininzi. Eyokuqala, kungandinceda kwiindlela zokulima ezizinzileyo, ukusebenzisa izixhobo zendalo ngendlela enoxanduva. Ulwazi lesiNtu lungandifundisa indlela zokugcina amanzi, ukugcina iintlobo zezityalo nezilwanyana zemvelo. Ukufunda kumasiko nezithethe ezihlonipha indalo, ukusebenzisa iindlela zendalo zokulawula izinambuzane nezifo, ukuvuselela nokukhuthaza imfundo yendalo.

Licebo elihle eli ngoba lizofundisa abantu indlela yokutyala izityalo. Abantu abazusebenzisa iimali zabo bayothenga imifino ezivenkileni, bazozenzela bazenzele iigadi zabo, bayazi nezinto ezibalulekileyo ekumele bazijonge ukuze iigadi zabo ziphumelele zibe nezityalo ezintle.

Abantu basezilalini badinga uqoqosho elizobafundisa ukuba kutyalwa kanjani badinga nabantu abazobaxhasa ukuze bathenge izixhobo ezifanekelekileyo, badinga futhi nabantu abazobanceda ukuba bababonise okanye babafundise uba ishishini liqalwa njani ukuze bangaxhomekeki kwingqesho.

Zinintsi izityalo ezingakwazi ukumelana nobusika. Eyokuqala litamati, azinyamezeli imozulu enomkhenkce kwaye zifuna ubushushu obufudumeleyo ukuze zikhule kakuhle. Ipelepele, limbotyi, umqhaphu, iitapile. Iitapile azikwazi ukumelana nengqela okanye umhlaba obandayo kakhulu. Ijinja, ilethasi, ibrokholi, ibhanana zidinga indawo efudumeleyo kwaye azikwazi ukukhula kakhulu kakuhle ebusika.